Ee zwi tshi ḓa kha vhaaluwa vhashu ndi vhona zwi songo fanela, uri vha shumise masheleni ane vhaṋeiwa one nga muvhuso uri vha wane mutakalo wavhuḓi, vhaaluwa vhashu vha tea uri vha wane mini tshumelo ya mutakalo nga mahala. Ngauri havha vhathu vho no ḓi aluwa vho alusa tshitshavha, zwino ndi tshifhinga tshori vha ḓi geḓa vha wane zwithu zwine vha wana zwone nga mahala.

Zwi a thusa nga maanḓa u ḓiselwa tshumelo muthu a hayani, ngauri hoyu muthu tshiṅwe tshifhinga uvha asina masheleni o uya vhuongeloni, zwino arali huna vhathu vha vha vhane vha shuma nga zwa mutakalo vhane vha nga swika khaye, hoyu muthu anga kona u wana phodzo o dzula hayani.

Ndavhelelo dzine lushaka lwavha nadzo kha u ṱhogomela vhaaluwa ndi hedzi, vhaaluwa vha tea u wana zwiḽiwa zwine zwavha vhe ṋea pfhushi fhethu havhuḓi ho dzula na zwiambaro zwavhuḓi zwo ambara. Vhaaluwa ndi vhathu vhane vho noḓi aluwela vha tea u wana vhutshilo havhuḓi, hune vha ḓo wana ṱhogomelo yoṱhe yo fhelelaho vha sa ṱhogi tshithu.

Zwi tshiḓa kha vhana vhaṱuku avha ringo tea uri lavhelele uri vhavhe vhone vha ṱhogomela vhaaluwa, zwino vhathu vhaṱuku vha tea u tendeliwa vhavhe vhone vhaṋe vha ḓi tambela zwavhuḓi husina mutsiko wo uri utea uri a ṱhogomele vhaaluwa, vhana kha vha tendeliwe uri vhavhe na tshipiḓa tsha uri vhavhe vhana husina muhwalo wa uri vha tea u ṱhogomela vhathu vha vhaaluwa. Vhathu vha vhaaluwa vha ṱhogomelwe nga vhathu vhane vho noḓi aluwa nyana, vho novha vhathu vhane vha vha na vhuḓifhinduleli vhana kha vha litshiwe vhavhe vhana vha kone u aluwa zwavhuḓi vha sina mutsiko.

Ṱhogomelo ine ya ṋekedzwa vhadzulapo mahayani, ndi ḓivha heyi yau vha ṱuwisela mishonga ya HIV ndi yone ine yavha nṱha nga maanḓa, ngori huna dzi goloi dzine dza tshimbila na vhaongi nga ngomu na vhathu vhane vhavha vhatshi kho ṋekedza hedzo dziphilisi kha mahayani, vhathu vhane vha sa koni uya zwibadela.

Vhathu vhane vha khou lwala malwadze asa fholi, hu tea uri huvhe nau ṱangana havha shumela mutakalo navha muṱa hu vhoniwe uri ndi nnyi ane a ngavha a tsini na hoyo muthu ane a khou lwala, uri a kone u wana tshumelo a kone u wana mishonga. Ngori arali a yeṱhe u fhedza asa tsha ya hone u wana mishonga ya hone, zwino hu tea uri hu dzhenelele na muṱa na mashaka na dzikhonani uri hoyu muthu a wane dzilafho.

U pfhuluswa ha mulwadze aiswa kha vhuṅwe vhuongelo, zwi nga musia ana mutsiko munzhi nau sa ṱhogomelwa zwavhuḓi ngori atshi pfhukiselwa kha zwiṅwe zwibadela zwire kule u sala usina vhathu vhare tsini vhane vha kona uri vha ḓe vha muvhona, zwa sia vhulwadze hawe vhu tshi khou ṋamba ha endelela.

Zwi a tea uri huvhe na dzilafho ḽo khetheaho zwibadela kha vhathu vhane vha khou tambudziwa nga lwa mbeu, ngori havho vhathu vha vha vha na mitsiko minzhi zwino arali havha na fhethu hune ra ri vhatshi khou ya hone vhane vha ḓo thusiwa ngau tevhelela nga hune vha khou vha vho huvhala ngaho, na hune vha vho tambudzwa ngawo vhaṅwe vha vha vha tambudziwa zwa muhumbuloni vhaṅwe vho tambudziwa zwa muvhilini. Zwino ndi khwiṋe hu tshivha na mbekanyamushumo zwibadela zwo thusa vhone havha vhathu vho tambudzwaho.

Vhathu vhane vha khou ḓo dzhia dzilafho ḽa HIV na AIDS, ndi tshi zwivhona ndi vhona ungari vha tshi ḓa zwibadela vha vha vha nau shavha kana nau ṱoḓa usa vhoniwa zwavhuḓi, zwino ndi vhona hu hone hune havha uri ndi hune vhathu vha sa ṱoḓi uḓa zwibadela ngori vha vha vhatshi kho ṱoḓa uḓi dzumba, uri vha sa vhonale uri ndi vha kho ḓo u dzhia dzilafho ḽifhio.

Nga nḓila ine nda vhona miduba ngayo ndi vhona zwi songo fanela, ngauri vhaṅwe vha ḓa nga matsheloni vha vhuya vha swika hune ḽa kovhela vha tshe vho ima dziḽainini, zwino zwivha zwi songo fanela uri huvhe na miduba mingafho, hu tea uitiwa zwiṅwe uri miduba iyo ivhe miṱuku.

Ya phambano ndi khulwane nga maanḓa kha zwibadela zwa vhathu vhanzhi na zwa phuraivethe, vhane vhavha vho ya kha zwibadela zwa phuraivethe vha fariwa zwavhuḓi, vhane vhavha kha zwibadela zwa vhathu vhanzhi tshumelo ya hone ai vhi yavhuḓi, huna phambano khulu nga maanḓa vhukati ha hezwo zwibadela.

Thuso ya ambuḽentse ndi vhona i thuso yavhuḓi nga maanḓa, ngori ndi iyo ndi vhone vhane vha thusoṱhanzi vha kona u swika hune havha huna vhalwadze vha zwashishi, arali husi ambuḽentse hovha hu tshi ḓovha ho novha nadzi khakhathi nnzhi nga maanḓa vhaṅwe vhatshi laṱeliwa nga matshilo avho. Ngori arali vha sedza zwithu zwi nonga dzi accident dzo iteaho khombo dza goloi hu thoma u swika vhone havho vha ambuḽentse, vha kona uri vha kone u wana vhalwadze vha vha vhee kha vhuimo havhuḓi uri vha sathu swika zwibadela, vhaṅwe vha ḓa nadzi ḓiripi vha swika vha vha vha khou ṋea vhalwadze, vhalwadze vha kona uri vha tshi swika zwibadela vha vha vha kha vhuimo havhuḓi ho fhola.

Khaedu nnzhi dzine dza ṱangana na havho vhathu vha shumela zwashishi, ndi u savha na zwishumiswa zwine vha nga zwishumisa hu tshivha na hezwi zwa zwiimo, zwino uri huvhe nau savhe nau dzhenelela nau sa thithisea hedzi tshumelo, vha tea uri vhavhe vho ḓilugisela nga tshifhinga tshoṱhe na pfhunzo nau pfhumbudza zwi tea uvha zwo itiwa huvhe na vhashumi vhane vha dzula vho lugela. Dzi goloi na zwi shumiswa zwoṱhe zwi tea uvha zwi khou dzulela zwo vha zwolugela uri hu tshivha na tshiimo tsha shishi vha kone u thusa.

Hezwi hezwi ro vhidza vha thuso yau ṱavhanya ri vha na khaedu nnzhi kha mi miḓi ine ra dzula khayo, ngori huṅwe magondo ahone ha koni uri goloi dzi kone u dzhena na uri muthu a tshi kho ṱoḓa u founela murahu wa wanala muthu wahone asi tsha wanala foununi, nga nṱhani ha nethiweke isi khou wanalaho. Zwino zwi ari kwama nga maanḓa uri thuso dzi sa dzule zwi tshi khou dzhena zwavhuḓi, ngauri zwithu zwi nonga dzi nethiweke na nḓila azwiho zwavhuḓi, na vhudzulo na vhuongelo vhuvha vhu kule na hune ha dzuliwa na vhathu mahayani, zwino hu tea uri huvhe hu khwiṋe huvhe na zwibadela zwire tsini.

Zwivhangi zwihulu zwa mililo ya maḓaka zwiḓa kha uri hu khou fhisa, vhathu vha tshi kho fhisa maḓaka nga mafola kana huna lupenyo kana mahatsi o omesa mvula isi khou na, ndi hezwi zwine zwavha hu khou ri zwinga vhanga uri huvhe na mililo ya maḓaka.

Arali vhathu vha soko dzhia shango vha dzula vha fhaṱa dzi nnḓu dzavho hu songo rangiwa zwavhuḓi nga muvhuso, vha vha vha kha khaedu khulu ya uri unga wana huna dzi phaiphi dza maḓi fhasi hune vha kho dzula hone, kana huna dzi muḓagasi hune vha kho dzula hone. Zwino u wana uri hu kho dovha havha na uri muvhuso wa vho vha vhudza uri vha songo dzula, ngori ndi fhethu hune havha na maḓi zwino hezwi vha songo zwi ṱhogomela zwia sia vhone vha kha ḓivha kha khombo khuhu yo ri vha wane uri nnḓu yavho ya kumbiwa.

Arali tshiimo tsho ralo ro vhiga tshiimo mapholisa asa swike, nṋe sa murangaphanḓa wa civic ndi nga ṱoḓa goloi kana ndi shumise moḓoro wanga ndi ye mapholisani hune vha vha hone ofisini, ngori tshiimo hetshi tshivha tshi kha shishi tsha shishi tshi tshi kho tshuwisa vhukuma, ndi tea uri ndi bve ndi gidime ndi ye haningei police station ndi swike ndi vhige hoyo mulandu ngau ṱavhanya uri vha ri thuse. Ngori tshe ravha founela vha swike zwi sumba uri vha vha sa khou ri vha na ndavha na riṋe, zwino ndi khwiṋe ndi tshi to bva ndi tshi gidima ndi tshi ya police station ndi tshi vhiga ngori mulandu ndi muhulwane.

Tshiṅwe tsha mavhanga khombo khulwane badani, ndi u amba nga luṱingo u tshi khou reila, u gidima nga luvhilo luhulu lwo fhiraho ndingano, nau ḓo amba no tshimbila nga goloi i songo tendelwaho u tshimbila badani, hezwi ndi zwine zwanga vhanga dzi khombo khulwane kha magondo mahulwane.

Muthu atshi ṱoḓo ya dzi thavhani uyo haika utea u vhidza vhathu vhane vha dzula nae, vhane vha vha tsini naye uri avha vhudze uri u ḓovha a khou hike, zwiṅwe utea u ambara zwiambaro zwine zwa vhonala uri arali asi tsha ṱoḓa uri a vhonale ri muvhone ngau ṱavhanya, zwiṅwe anga zwi ita utea u wana founu ine ya ḓori asi tsha ṱoḓea ara atshi ṱoḓa thuso ṱhangi ari vhudze ri kone u muthusa.

Thingo vhuya nda ḓi ṱoḓa ndi tshi khou wana ndi khou thusa vhathu vhane vha kha kha mililo, ngori vhathu vhane vha kha kha vho swa nga mulilo vha vha tshi zwiimo zwitatisaho, zwine nṋe sa muthu ane ndi ngasi zwikone u zwiimela ngauralo athingo vhuya nda zwi ṱoḓa u zwivhona ndi khou thusa vhathu vho swaho nga mililo.

Khaedu dzine dza nga waniwa nga muthu ane a khou zama u wana vhathu vha zwiimo zwashishi, ndi zwa musi a khou founela vhathu husina nethiweke kana founu yawe i sina beṱiri, kana hune avha hone hu songo ima nga ngona huna zwigevhenga.

Musi huna miḓalo huvha na zwithu zwinzhi zwine zwa itea, huvha nau kumbuluwa zwiṱaraṱa huwa dzi nnḓu na vhathu vha sala vha sina hune vha dzula hone, miḓalo asi zwithu zwavhuḓi.

Ya muvhuso ndi tshi vhona nga nḓila ine wa thusa ngayo kha vhathu vhane vha na vha vho wana nga miḓalo, ndi vhona muvhuso utshi khou thusa nga maanḓa ngori muvhuso uvha ṋea fhethu ho dzula, zwiḽiwa na na zwiṅwe na zwiṅwe zwine vha vha kho ṱangana nazwo, muvhuso ua kona u dzhenelela namusi u songo ri thuso ndi yone yo ḓaho ya fhelela fhedzi muvhuso uri vhona u khou dzhenelela wa thusa.

Zwithu zwine zwa ita uri vhathu vha Afrika Tshipembe khau ṱhogomela ha mutakalo ndi u sa wanala ha tshumelo yavhuḓi kana tshumelo yo imaho nga maiimo avhuḓi, kha vhathu vhane vha vha vha tshi khou lwala.

Madalo anga kha kiḽiniki o vha a si avhuḓi ngori ndi tshi swika ndo wana hu na miduba milapfhu ine ya dzhia tshifhinga uri ri thusalee, ha dovha havha na u shotha ha mishonga ine ya vha hone ya u thusa vhathu.

Vhathu vha khetha u ya kha phuraivethe nga nṱhani ha uri tshumelo ya hone i vhukhwiṋe ane na uri vhone vha ṱanganedziwe vha mulwadze vha vha vha tshi kha zwanḓa zwavhuḓi. Vha tshi kha phuraivethe u fhirisa uri vha ye kha ha muvhuso na mishonga i wanala khwine na tsireledzo ya hone i vha i yavhuḓi.

Uri kiḽiniki dza tshitshavha dzi shume zwavhuḓi hu tea u vha na nḓila ine ya khwine ya u shuma nga ngomu kha vhalanguli. Hu tea u vha na fhethu hune ha vha na mishonga ya khwiṋe uri vhathu vha kone u wana dzilafho na ṱhogomelo ya vhaaluwa i tea u vha yo, i ya vhukhwine arali vha khwaṱhisa hafha vha khwinifhadza hafho, dzilafho ḽa ḽi nga vha ḽavhuḓi.

Muvhuso u nga tikedza kiḽiniki dza vhupo nga u vha ṋea manese manzhi na u ita uri hu vhe na tsireledzo nga ngomu dzi kiḽiniki, hu dovhe hafhu hu vhe na mishonga ya vhalwadze na madokotela ane a ḓo vhona malwadze tshifhinga tshoṱhe.

U shaya vhashumi kiḽiniki dzi fhedza zwi tshi khou ṋea vhalwadze uri vha sa wane tshumelo yavhuḓi, arali hu si na manese a hu na uri vhalwadze vha ṱhogomele zwavhuḓi. Madokotela arali a sa swika hu nga si waniwe uri mu mulwadze u khou lwala zwifhio. Zwino arali hu si na vhathu tshumelo ya hone i ya tsa ya sa vhe ya maimo a nṱha.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi midubani muhulwane nga maanḓa kiḽiniki ya vhupo, nda wana uri tshifhinga tsho tsho e nda tshi dzula tsho vha tshilapfhu nga maanḓa ngori ho vha hu na ṱhahelelo ya manese na madokotela. Fhedza u tshi khou vhuyelwa wa ya mahayani u songo wana thuso ngori hu vha hu na vhathu vhanzhi kiḽiniki.

Ee, ndi vhona u nga ri uri hu kungiwe vhaongi na madokotela, muvhuso u tea u engedza luhafhulelo lwa masheleni, a dovhe hafhu a khwinise na dzi tshumelo zwithu zwi no nga zwishumiswa nga ngomu uri vhathu vhane vha vha tshi khou shuma vha wane hu khwine, zwi tshi leluwa u shuma zwibadela kana dzikiḽiniki bupo.

Arali muvhuso wa gudisa vhathu kana ha vha na zwikolo zwinzhi zwine zwa pfhumbudza vhathu nga ha mutakalo kana nga u ṱhogomela vhathu, kiḽiniki dzapo dzi nga wana mbuyelo nnzhi ngori vhathu vha ḓo vha vho no vha na tshenzhemo na uri vha ḓo vha vha tshi khou kona u fara vhathu zwavhuḓi. Zwino zwi ḓo vha kona uri zwi vha wane vha tshi khou shuma nga nḓila yavhuḓi.

Maneto a ita uri hu sa vhe na tshumelo naho ya phanḓa havhuḓi arali vhashumi vha vha vhaṱuku vha a kona uri vha kone u vha nete nga tshifhinga tshilapfhu ngori hu vha hu na miduba milapfhu. Zwino u ṱhogomela vhathu zwi ṱoḓa muthu ane a ḓo vha a na muhumbulo wavhuḓi. Zwino arali hu na miduba milapfhu vhashumi kana ma vha vhaongi vha vha vho neta tshumelo kha vhathu vhane vha khou lwala i nga si vhea maimoni a nṱha ngori hoyo muthu ane a khou vha ṱhogomela, o vha o neta muhumbuloni, zwino zwi sia tshumelo yo no vha i si yavhuḓi.

U ḓala ha vhalwadze zwi vha zwi khou u ya ngori kiḽiniki dza vha dza vha dza tshitshavha hu vha hu tsini na vhathu vhane vha vha vha hone, zwino vhathu a vha koni uri vha wane zwiṋamela uri vha ye kule kule na uri vhathu vha wana tshumelo nga mahala, zwa zwo zwi sia zwo khou ri vhathu vha vho vho no ḓala ngori vha khou tevhelela yeyi tshumelo.

Khaedu dzine vha nga wana vha khou ṱangana nadzo vhaongi na madokotela, ndi maneto na u vhona vhanzhi vhalwadze vhanzhi vhanzhi nga tshifhinga tshithihi zwa sia zwi khou amba uri a vha koni u ṱhogomela nga zwa tshenzhemo kana a vha koni u bvisela tshenzhemo yavho yoṱhe na vhukoni havho hoṱhe ngori hu vha ho ḓalesa. Muṅwe na muṅwe a tshi khou ḓa na vhulwadze ho fhambana fhambananaho, zwino madokotela a fhedza a si tsha kona u ḓivha uri hoyu ndi, o vha a khou lwala mini, hoyu o vha a khou lwala mini. Zwino vha tshi khou ḓa wo sokou ḓala wo ngo ralo hu vha ho no vha na maneto.

Arali hu tshi khou shumiswa zwithu zwi no nga didzhithaḽa zwi nga kona u thusa nga maanḓa ngori hu ḓo sokou ṅwaliwa dzina hafhaḽa kha khompyutha ha kona uri hu itiwe search engine. Muthu wa kona u wanala tshifhinga tshi tsho tshi tsho hone, zwi nga leludza nga maanḓa mafhungo uri hu u wane uri tshifhinga tshi khou vha tshone tsho lapfha. Ha dovha uri a vhathu a vha tsha kona u ima kha miduba minzhi vho fara zwibammbiri, muṅwe na muṅwe a tshi swika kha khompyutha u a kona uri a wanale. Zwi ḓo nga zwi nga tsireledza uri na dzi rekhodo dzi vhe dzi sa, dzo tsireledzea uri dzi sa ngalangale.

Ee, ndo vhuya ndo ri ndo fhelekedza ṅwana wa hayani ra ima tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa, ro limela kha muduba, zwe ra sia ri tshi khou tou humela murahu a songo thusiwa nga ṅwambo wa uri ho vha ho ḓala vhukuma. Ra kona u rumele murahu, ri kone tou vhuya nga matshelo vha ri ṋea zwibammbiri.

Ee zwine zwa nga thusa nga maanḓa uri hu vhe na, hu sa vhe na muhwalo, ndi u ṋea vhathu maḓuvha na tshikhathi uri vha ḓe lini, arali ha itiwa hezwo vhathu vha vha tshi khou ḓivha zwo ri vha na meeting na dokotela nga ḽifhio ḓuvha. Zwi nga sia hu khou ri dokotela u khou vhona vhalwadze vhaṱuku nga ḓuvha ḽeḽo ha kona uri tshumelo i vhe khwine.

Ro vhuya ra lindela ḓuvha ḽoṱhe ro swika ra nga matsheloni ya vhuya ya ya rwa awara ya vhuṋa nga vhuye nga masiari, heḽo ḓuvha ḽo vhuya, ra khou tea uri ri ye munyanyani, ra fhedza ri sa khou kona uri riye ngori uyu wa khaladzi o vha a tshi khou lwala ra kona uri ri dzule henefho kiliniki ra fhedza ri songo wana na thuso, ra humela ri songo wana thuso ḓuvha ḽoṱhe ḽa vha ḽo tshinyala nga heneyo nḓila ya u raloho.

Ee, vhathu vho no ḓowela u lindela ngori a hu na hune vha nga ya hone, tshumelo ya mahala a i wanali kha dzi dzi kiḽiniki dza phuraivethe, zwino vhathu vha tshi fhedza vha tshi khou konḓelela zwezwo zwa uri vha lindele zwezwo tshifhinga tshilapfhu ngauri a hu na hune vha nga ya hone.

Musi muvhuso wo vhea tshifhinga tsha u vhonwa ha vhalwadze, hune havha na u pfi hu ḓo vala nga tshifhinga tshikene. Hu vha na mutsiko muhulu nga maanḓa kha vhathu, ngo uri hetsho tshifhinga tshine vha vha vho tshi vhea, na vhone vha ndi uri vha khou bva vha khou ya u wana thu tshumelo. Tshifhinga tshi tshi vha tshi khou bala, ha pfi ho valiwa, hu kha ḓivha midubani. Zwi fhedza zwi khou vhea tsiko khulu kha kha vhashumi na vhashumela mutakalo, ngo ralo ngo ralo.

Vhuponi hune nda dzula hone, zwi vha zwo leluwa u tsha dzhia kiḽiniki ARV, ngo uri kiḽiniki i vha i tsini, i ya swikelelea, na vhathu vha a kona uri vha vuwe nga matsheloni vha ite miduba husina na khakhathi.

Vhathu vha Mankweng, arali vho fhelelwa nga mishonga. zwine vha anzela u ita, ndi u bva kha kiḽiniki yeneyo ya Mankweng, vha ya kha dziṅwe kiḽiniki dza fhethu ho fhambananaho, sa nga ngomu ḓoroboni Bulugwane.

Thaidzo khulu ine ya ṱangana na vhathu arali kiḽiniki ya vha, ya vhupo yo vala, ndi u sa wana mishonga nga tshifhinga, na u konḓelwa uya kha maṅwe mashango ngo uri vha tea u wana uri vha wane thuso, fhethu ho fhambananaho. Vha wane uri hune vha khou tea uya hone ndi kule, vha tea u wana masheleni a u ṋamela, na zwiṋamelo zwine zwa ya hanefho. Zwi vha zwi khaedu.

Ha fhela mishonga ya ndeme, kha kiḽiniki dza dza vhapo, hu ḓo vha na thaidzo khulu nga maanḓa, ngo uri vhathu vhane vha khou tea u wana heyo mishonga, a vha tsha ḓo wana dzi lafho. Zwino arali ha sa vha na dzi lafho ḽi no wanala, vha lushaka lu ḓo fhela. Vhathu vha tea u bva zwino, vha vha vha tshi khou gaḓa, vha tshi khou ya u wana mishonga kule.

Hune ra dzula hone thaidzo nnzhi i vha ya vhulwadze ha HIV na vhulwadze ha cancer, na hezwi zwi no pfi u ḓi hwala ha vhana vhaṱuku. Arali ha sedziwa kha hezwo zwithu zwiraru vhathu shangoni ḽa hashu hu nga, ḽi nga lala ngo uri vhathu vha nga wana mishonga hu kha ḓivha na tshifhinga. Ha vha kha vhana vhaṱuku, ha itiwa uri hu vhe na u langiwa ha u beba vha kha ḓivha vhaṱuku, vha kone u wana dzi dzhekiseni kana dzi philisi dzo uri vha songo beba vha kha ḓi vha vhaṱuku.

Tshithu tsha ndeme tshi no sedzwa khatsho, ndi uri mishonga kana dzi lafho ḽi vhe ḽi khou bva nṱha, phanḓa phanḓa. Arali hu tshi khoy pfi hu khou thomiwa dzi lafho ḽiswa, a hu vhe na mitshini ine ya ḓo kona u shumisiwa, kha u sedza malwadze a no nga dzi cancer nga u ṱavhanya, uri vhathu vha wane dzi lafho, vhulwadze vhu sathu ḓi goḓombela.

Netshedzo ine nda nga ṋea kha vhaswa, ndi a uri uri muthu a dzule o takala. u tea u ita nyonyoloso. A ḽe zwiḽiwa zwavhuḓi, a dovhe a nwe maḓi manzhi, ngo uri ndi zwone zwine zwa ita uri muthu, a vhe na mutakalo wavhuḓi. A litshe zwithu zwi nonga mafola na mahalwa, zwine zwa ḓo ita uri mutakalo u sivhe wa vhuḓi.

Zwithu zwine zwa nga ita uri muthu a sa wane ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe, ndi ṱhahelelo ya mishonga ine ya tea uri a i wane tshifhinga tshoṱhe. Arali havha na ṱhahelelo ya mishonga dzi kiḽiniki, a huna uri muthu a vhe na ṱhogomelo yavhuḓi. Zwiṅwe ndi fhethu hune a dzula hone, hune a dzula hone khamusi hu kule na dzi kiiniki, a sa koni u swikelela uri a ye zwibadela.

Hune nda nga zwi katela ndi mabunga, ngo uri tshifhinga tshinzhi fhethu hune ha lindelwa vhalwadze, mabunga a vha a kule na fhethu hune ha lindelwa hone, ende vhathu vha vha vha tshi khou lwala vhukuma, zwine zwa sheya zwi tshi khou vha ṋea gonobva ḽo u ya mabungani kule. Arali ha vha na mabunga are tsini, vhathu vha nga kona uri vha thusalee khwiṋe. Zwiṅwe zwine nda nga ita, ndi uri maḓi a vhe a tsini tshifhinga tshoṱhe. Hu wanale maḓi, vhathu vha kone uri vha vhe vha khou ṅwa maḓi.

Ee, arali vhathu vha tshi khou ṱoḓa u thusa, vha tea u ṅwalela ḽi mu muhasho wa mutakalo. A kone uri muhasho wa mutakalo, a vha ṋee liṅwalo ḽine ḽa khou vha tendela uri vha nga kona u thusaha, zwibadela na vho maongeloni o fhamba fhambananaho, ngo uri arali hu sina thendelo . Hu fhedza hu mulandu, u dzhenelela kha thuso heyi ya sibadela.

Zwine nda nga zwi vhea phanḓa, ndi uri hune ha foneliwa hone, hu tea u dzula hu na muthu nga tshifhinga tshoṱhe, uri vha tshi ṱoḓa uri vha ri wane, ri wanee u ṱavhanya. Ndi nga tea u dovha nda puḽana uri hu vhe na peṱirolo tshifhinga tshoṱhe, kha moḓoro une wa ḓo kona uri u thuse vhathu, na moḓoro wa hone, u tea u vha u kha nyimelo yavhuḓi. I ne ya ḓo kona uri hu sa vhe na u sa kona u thusa vhathu, goloi yo tshinyala. Zwoṱhe hezwo zwi tea u vha zwoṱhe zwo dzula zwi ngonani.

Ndi nga vha livhuwa nga masheleni, a re ndi nga vha nao, ngo uri tshifhinga tshinzhi vhathu vhane vha khou ri thusa, vha shumisa zwithu zwi nonga dzi goloi, kana dzi thekhisi. Arali wa mu ṋea tshelede, hoyu muthu u ḓo kona uri a shele peṱirolo kha goloi yawe, kana a ṋamele basi kana thekhisi, a kone u ḓa nga tshifhinga. Hune a nga vha a khou shuma hone, a i sa mushumo wawe phanḓa, nga nḓila ya vhuḓi.

Nyeletshedzo ine nda nga vha ṋea yone, ndi ya uri a hu vhe na dzi goloi nnzhi, dzine dza khou kona u tshumelo kha tshitshavha, ende dzi goloi dza hone dzi tea u vha dzi kha vhuimo ha vhuḓi, ho khwaṱhaho. Uri vhathu vha kone uri vha kone u wana tshumelo tshifhinga tshoṱhe, hu sina uri hu a imiwa.

Nṋe nyeletshedzo ya vhuṱhongwa khulwane, ndi ya uri muongi kha vhe muthu wa vhathu. A kone u thusana na vhathu tshifhinga tshoṱhe, a vhe muthu a ne a vha fhasi, ane a kona u swikelelea nga vhathu vha tshitshavha. Ndi hone vhathu vha tshi ḓo mufuna.

Ndi zwa uri mutakalo tshiimo tsha hone a tshi a si tsha vhuḓi. Zwibadela zwi khou wa, zwibadela a zwi kha ngona ya vhuḓi, a huna zwine zwa khou tshimbila zwavhuḓi sibadela, ngauralo kha hu vhe na u finya zwanḓa nga haningei kha vhurangaphanḓa, uri zwibadela zwi kone u vha kha vhuimo ha vhuḓi, ho u thusa vhathu.

Huna tshiimo tsha shishi, ndi khwiṋe wo no wana goloi wa mu isa sibadela, nga uri a u ḓivhi uri ambuḽentse i ḓo swika tshifhinga ḓe. Wa mu litsha hanefho muthu a kone, u ambo ḓi lovha hu sathu wana thuso. Tshiimo shishi, arali goloi i hone muthu kha ṋewe goloi, kha ngiiswe goloini, a gidimiselwe zwibadela a wane thuso ngo u ṱavhanya, ngo uri ambuḽentse i dzhia tshifhinga, i sa a thu u swika.

Zwi ita uri ḓuvha ḽoṱhe, hu vhe na nyimele i si ya vhuḓi kha vhalwadze, khathihi na vhaongi nga uri vhalwadze a vha nga ḓo wana thuso ya ḽeḽo ḓuvha, ende vhaṅwe vha vha vha tshi khou ḓela nyimele dzo fhambananaho, na nyimelo dza shishi. Zwi amba uri heḽo ḓuvha vhathu a vha nga koni u wana thuso tshumelo i ḓovha i kha vhuimo ha fhasi tshoṱhe, na vhashumi vhone vhaṋe vha ḓo vha vha sa khou kona u shuma, u isa tshumelo kha vhathu vhane vha khou to lwa, vha khou lwala.

Muthu wa mulwadze wa muhumbulo, u tambula nga maanḓa musi arali zwiimiswa zwine zwa kona uri zwi muthuse zwi siho tsini, ngo uri a huna a ne a ḓo kona uri a muthuse. Vhathu vha milwadze vha muhumbulo vha ṱoḓa fhethu hune, ha ḓo vha huna vhathu vhane vha shuma nga zwezwo zwa muhumbulo, kana vhathu vhashumeli vha mutakalo vhane vha ḓo muṋea mutakalo wavhuḓi na muhumbulo wawe, vhathu vho pfumbudziwaho.